Izaguga emakhaya noma abantu abadala emakhaya, uma kuziwa ezimeni zokuthutha babhekana nenkinga yokuthi abahlonipheki. Kungagcini lapho, babhekana nezinkinga zokuthi kube nzima ukube bekwazi ukugibela emotweni. Izimoto ziphakeme kakhulu kuba nzima ukuthi begibele. Kwesinye isikhathi abashayeli bahamba ngesivinini esiphezulu kakhulu, okwenza ukuthi abantu abadala bethuke futhi abantu abadala kube nzima kubona ukugibela lezo zimoto. Lokho kubavusela izifo ezehlukahlukene okubalwa kuzona o-BP, o-TB, no-high high.

Ams-shuttles angahlanganiswa ngokuthi kwenziwe olukhulu ucwaningo ngokuthi engahamba kanjani ukuze kusizakale abantu abadala. Kungamele esondele ezindaweni ezisemakhaya engabi kude nomgwaqo, futhi engabi nesivinini esikhulu kuze kuyokwazi ukuhambeka ngawo.

Isikhathi esiningi sibhekana nenkinga yokuthi ibhasi lifika ngesikhathi okungesona. Ibhasi lijwayele ukufika late kunesikhathi esibekiwe. Lokho kwenza ukuthi sigcine sesifika lapho esiya khona ngesikhathi ebesingafuni ukufika ngaso, noma sifike ngesikhathi esesedlulele kwebesizitshela ukuthi sizofika ngaso.

Ngokwami ukubona ngicabanga ukuthi i-artificial intelligence, i-AI ingasiza kakhulu ekutheni izimpahla zisheshe zifike futhi ngaphandle kokubeka engcupheni izinga lengqalasizinda. Ukusebenzisa ama-AI kungaba olukhulu usizo.

Njalo uma ngihamba ngizokwenza isiqiniseko, isiqinisekiso sokuba izimpahla zami ziseduze nalapho engigibele khona. Izimpahla zami zindawonye zonke, futhi ziboshiwe ukuba zihlangane zingahlukani. Zibhaliwe futhi zinawo no-mark kanye nenamba ikhona. Nabantu abagadile khona bazoba nolwazi lwezimpahla zami. Nokuqinisekisa ukuthi yonke into yami engihamba nayo iphephile.

Yebo, ama-timetable ayafinyelela kubantu abakhubazekile kodwa ayi kahle. Ngicabanga ukuthi ukuze ekwazi ukuthi efinyelele ngesikhathi nokuthi esheshe ekwazi ukufinyelela, mawabekwe kube kwenziwe amaphosta emabhasini ibhasi ngalinye ngalinye ukuthi lihamba kanjani, futhi bese ama-timetable endawo lapho amabhasi ahambela khona athunyezelwe kuma-social media kukhandwe amapheyiji lapho noma amakhasi lapho kuzoba khona nezindlela okuhamba ngawo amabhasi.

Abantu noma labo abashayela izimoto zokuthutha kufanele ukuthi bafundiswe kabanzi ngendlela yokuphatha abantu abadala kanye nabakhubazekile, futhi nezimoto kumele zikhandwe ngendlela yokuthi bayakwazi nabo ukugibela ezindaweni noma bayakwazi ukugibela izimoto lezo okuhanjwa ngazo ezindaweni zonke, futhi nezindawo noma izitobhu lapho abehla khona zibe nayo indlela yokuthi bayakwazi nabo ukuhamba, kumele nabo bebhekelelwe.

Ezasemadolobheni ngeke siphike ukuthi zingcono kakhulu kunezasemakhaya. Ezasemakhaya kuseni kuningi kakhulu okumele kuthuthukiswe. Abantu basemakhaya abakuqondi kakhulu ukukhubazeka kwabantu futhi nokuba nabantu abadala. Yize bona bebahlonipha bahle ngalokho, kodwa emadolobheni izimoto zabo zilungisiwe ukuba zikwazi ukuthatha labo abadala.

Yebo, yebo, ngithola ebhasi ashicilelwe abonisa ngokunembile isikhathi sangempela sokufika nezikhathi zokuhamba. Yebo ngiyawathola futhi lokho kuyangijabulisa kakhulu, kwenza ukuthi nami ngikwazi ukubuka isikhathi engizokwazi ukufika ngaso lapho engiya khona.

Kubaluleke ngokuthi uyakwazi ukubona isikhathi noma iy'ndlela imali oyidingayo ozokwazi ukuthi thumele ngayo izimpahlanga zakho. Lokho kusiza kakhulu ekutheni uthole imali, uthole isikhathi impahla yakho ezofika ngaso lapho eya khona.